Nna mo setsong sa rona re apara diaparo tse di jaaka dishweshwe, e nna basadi mme fa o le monna go dirisa yone lelapa eo ya seshweshwe gore o kgone go apara jaaka basadi mme e dirwa jaaka diaparo tsa banna mme tsone ga ise di fetoge.

Ke akanya gore meaparo eo go a kgonega go e aparwe mo meletlong eo ya di-conference mme go ya ka gore ko conference-eng eo ke ya eng, ga e le go ke conference ya dikgwebo gone ga go kgonagale mme ga e le gore ke conference e se ya dikgwebo mme o tla kgona go apara sone se diaparo tsa setso o ka etsa gore wena o tswa ko setso sefe.

Moaparo wa setso wa basadi o montle go ya ka nna ke wa Setswana mo e leng gore basadi ba apara seshweshwe ka gonne material-e wa teng ke yo o e leng gore o montle mme o thata.

Ga ke nagane e le jalo, ke nagana gore se se dirang gore basadi ba segompieno ba apare tsone diaparo tse dikhutshwane e ya ka fashion-e e dirwang segompieno ka gonne segompieno go dirwa tsone diaparo tse di khutshwane for basadi mme e ya ka tsone bo di-fashion-e tseo.

Dilo tse di tshwanang le di tsone fashion-e, diaparo, dibaga ke tsone tseo tse di kgonang go bontsha gore motho o tswang mo setsong sefe mme le tsone dibaga tseo di bontsha jaaka motho a di apara gore o tswa mo setsong sefe le ba setso se dilo ga ba apare tsone dibaga mme ba apara tsone diaparo tseo di-fashion-e tseo di bontsha jalo le fa motho o sa mo botse o kgona go mo bona fela ka seaparo sa se apere gore o tswa mo setsong sefe.

Fa mosadi a fetsa go nyala go ne go na le moaparo o e leng gore mosadi o tlamehile a o apare jaaka go apara mesese e me telele le go apara moaparo e leng goreng e ama go le gontsi go bontsha go mosadi oo ke mosadi o nyetsweng eno go botlhokwa thata go gonne jalo gore batho ba kgone go bona gore mosadi o nyetswe mme o na le lelapa.

Moaparo wa Setswana ka bontsi ba dirisa tsone dishweshwe mme tsona di dirisiwa ka tse di farologaneng mme e ya le ka one mebala eo.

Kamano ya diaparo tsa basadi le setso e botlhokwa thata fela ka gonne e bontsha le gore wena o ne o wa setso sefe mme setso se o e tsaya jang jaaka mosadi.

Fashion-e ya segompieno le diaparo tsa setso di kgona go tsamaya mmogo sentle fela ka gonne di-fashion-e ka bontsi ba tsaya tsone setso seo le meaparo ya setso ba le yone fashion-e e ya segompieno mme fa ba dira jalo ba dira gone tsone diaparo tseo di nne dintle go feta.

Go botlhokwa thata fela fa basadi ba apara jaaka setso sa bone se nnang ka teng ka go ntse jalo e bontsha fa gore mosadi o tshwanetse go itshwara jang mme a apare jang diaparo tsa gagwe le yone jaaka go ya ka gonne di-fashion-e tsa segompieno.

Yone ke a dumelana gore mokgwa oo o rotloetsa thata gore monna le mosadi ba a lekana mme ga gona o betere go gaisa o mongwe mme mokgwa o wa diaparo o e leng gore o kgone go aparwa ke monna le mosadi e rotloetsa sone seo gore re a lekana ge le rotlhe mme ke dumelana thata le sone seo.